Ndzi tsakela ku tlanga mitlangu na van'wana eka inthanete hikuva leswi ndzi kombisa leswaku ndza swi kota kumbexani ndzi swi kota ku fikela kwini eka ntlangu lowu ndzi vaku ndzi kha ndzi wu tlanga.

Ndzi vona ku nga ri maendlelo ya kahle vana va fanele ku huma vatlanga ni vana van'wana.

Ndzi tsakela mitlangu ya le handle mitlangu ya le handle i mitlangu leyi u yi tlangaka na vanhu lava u hanyaka na vona e masiku hinkwawo evuton'wini bya wena naswona u endla vunghana byo karhi na vona.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa hi mitlangu ya dyondzo xikongomelo ku ri ku n'wi pfuna dyondzo.

Khombo ro tlanga mitlangu ya selifoni i ku karhala ka mehlo. Ku languta screen nkarhi wo leha swi nga vanga ku hiseka ka mahlo, ku nonoka, ku va ku khoma mahlo hi ku tika.

Mitlangu ya eka ti-cellphone yo aka eka vana ya kahle i mitlangu ya dyondzo leyi pfunaka vana hi metse literacy and coding swi antswisa vutivi ni ku endla vana va kota ku anakanya.

Mitlangu yo gembula leyi ndzi yi tivaka i betway vanhu vo tala va gembula hi ku beja bolo naswona van'wani va gembula hi ku hi ku tlanga aviator.

Ndzi rhandza mine craft naswona yi pfuna ku tumbuluxa creativity ku antswisa problem solving ku tirhisa collaboration ku dyondza strategy.

Ina ndzi hleketa ku tinsimu leti ti koka rinoko ra vanhu leswaku va tlanga hikuva loko un'wana na un'wana a twa vanhu vo karhi va karhi va yimbelela tinsimu leti na yena va ta navela ku tlanga.

Loko munhu a lava ku tlanga bolo ntlangu wa bolo ya milenge kumbe ya mavoko u tilulamisela eku jima u fanele ku tsutsuma ku endla ku ri like u na matimba yo karhi u na matimba leswaku a nga kota ku tlanga bolo nkarhi wo leha a nga se karhala.

Rimbewu leri tlangaka hi timavula i rimbewu ra xinuna na rona naswona swi dyondzisa leswaku ri evuton'wini hi ta humelela mara a hi nge humeleli hi nkarhi wo fana.

Ina ndzi hleketa ngo mitlangu ya manguva lawa ya ha ri na dyondzo leyinene hikuva mitlangu yo fana na lava minecraft yi pfuna vana hi ku hleketa na ku tlakusa reasoning capacity ya vona.

Nkomiso lowu ndzi nga nyikiwa hi kokwa wa mina i ku loko va ha ri vatsongo vanghana va vona a va nghena na vona xikolo kambe hikwalaho ka u tsandzeka ku yingisa vanghana va vona a va nga tekeli xikolo enhlokweni naswona eka vanghana va vona hi vona va ri wexe va nga ya eyunivhesiti leswi swi nga va pfuna leswaku after loko va girajuweta va kuma ntirho dyondzo leyi ni nga yi kumaka yona i ku ri ndzi fanele ku hlawula vanghana lavanene evuton'wini.

Ndzi twa kokwana a ku garingani wa garingani a ndzi titwa ndzi tsaka swinene naswona loko xitori lexi a xi ndzi tsakisa ngopfu a ku ri xitori xa n'wampfundla na n'wanghala.

Milawu leyi tirhisiwaka loko ku tlangiwa ntlangu wa muravarava i ku lawula nkarhi na ku tshika ku tirha hi ndlela yo sirha ni ku sirhelela vuxokoxoko bya wena na ku hlula ntlangu lowu a wu tsandzeki.

Mitlangu ya ncuva a yi ri na dyondzo ya leswaku ri loko u ri munhu u fanele ku va na minkunguhato yo karhi leyi u va ka na yona evuton'wini naswona milawu ya kona a ku ri leswaku loko munhu u fanele ku pala.

Ndzi nga va byela ntsheketo wa n'wampfundla na n'wanghala hikuva ntsheketo lowu loko ndza ha ri wutsongo i ntsheketo lowu a ndzi wu rhandza swinene.

Ndzi ehleketa leswaku vatukulu na vatswari va byela vana va vona switori leswaku ri va dyondza eka swona leswaku loko va kula swi va pfuna leswaku va kota ku va na vutihlamuleri evuton'wini.

Xivulavulelo lexi ndzi xi rhandzaka lexaku muhloti wa tinyarhi ti vuya hi yena hikuva xi ni dyondzisa leswaku ri xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka evuton'wini xi na hakelo ya xona.

Ndzi hleketa onge tihosi ta matsonga hi vona va nga na vutihlamuleri eka timhaka ta mintsheketo ya Xitsonga.

Van'wanyana khale a va tlanga mitlangu ya ya hide and seek, skipping rope na mitlangu ya imagination, mitlangu ya swikombiso swo dyondza educational skills.

Mitlangu leyi vanhwanyana ni vafana va tlanga swin'we ehandle a ku ri mitlangu ya swikombiso swa dyondzo.

Ndzi vona onge ku tumbuluxa mitlangu yintshwa swi nga vuyisa ntwanano leswi nga endla leswaku vanhu va hlangana endhawini va va xilo xin'we naswona swi nga endla leswaku vanhu va va ni vuxaka lebyi tiyeke swinene.

onge dyondzo ya kona i ku evuton'wini loko u tiyimiserile u ri na ku titshemba ku ri xo karhi evuton'wini u ta xi endla u nga xi endla loko u va u kha u tiyimiserile.

Loko munhu a tlanga ncuva u fanele ku tiva milawu yo lawula nkarhi ku tsundzuka ku lawula nkarhi lowu a tshamaka eka ncuva ni ku tiva risk ya ncuva.

Ntlangu lowu ndzi tsakelaka ku wu endla hi nkarhi wa mina wo wisa i ntlangu wa bolo lexi ni endlaka ku ni yi tsakela i ku va ndzi rhandza bolo swinene naswona ndzi na talenta eka bolo ndzi na vuswikoti.

lowu nga pfunaka vanhu ku wisisa miehleketo i ntlangu wa The Sims. The Sims lexi game leyi u tlangaka vutomi bya vanhu va digital u lawula maendlelo ku anakanya hi swiboho ni ku tirha i vuxaka bya vona.

Mimpfuno ya miehleketo ya timali i ku tirha ku tirha swi endla leswaku munhu a dyondza ku teka swiboho hi ku ringeta hi ku lawula nkarhi ku balance-sa ti-responsibility ni ku hlawula leswi fanaka.

Tindhawu leto hungasa eka hina leti vanhu va humesaka i ma ka mali ku ya ka tona i tindhawu leti nga na ti-swimming pool naswona va ya kwale ku ya hungasa ni no nwa byalwa.

Mintlhontlho leyi nga kona eka mitlangu leyi vanhu va hakelaka mali ku ya hi vona i i rirhandzu ra bolo leyi va nga na yona bolo i ntlangu wun'wana lowu vanhu va hakelaka mali ku ya vona.

I ku famba hi ku hatlisa swi antswisa stamina ni ku lawula stress xin'wana i ku tlanga ni vanghana xikombiso ku ya ka picnic or ku ya ka ti-movies or ku ya ka ka sports swi antswisa social skills.

Tipulatifomo letinene to hlalela eSports leti ndzi ti tivaka i Facebook gaming and YouTube gaming.

I ku dyondza ni ku tirhisa tinhlamuselo, ku hlaya mitlangu leyi ndzi yi rhandzaka, ku vona ndlela leyi vatirhi va tlangaka ha yona ni strategies, kutani ndzi ringeta ku tirhisa swikili leswi eka mina.

Ina eSports yi nga tshuka yi ve ntlangu lowukulu ku fana na mitlangu ya ndhavuko yo fana na bolo ya milenge, kumbe bolo ya mavoko. Naswona leswi hi seketeriwa hi swivangelo leswi landzelaka, ku khoma swikolo swa vakhomi na vaxavi. Mitlangu yo tala ya eSport yi khoma vakhomi va le handle ka misava ka ku katsa Switch, YouTube gaming and ya le handle.

Ndzi nga hlamula hi ndlela leyi lulameke, yi nga fambisi nandzu, naswona yi kombisa leswaku a ndzi na nandzu.

Va fanele va tiveka hi milawu ya pulatifomo ya ntlangu, leyi hlamuselaka leswi faneleke na leswi nga faneliki. Va fanele ku tirhisa vuxaka bya report na moderation. Vaendli va fanele va nyika vaxavi vutirhisi bya report, ku tiva ku ku karhata, ku hlasela, ku phikizana hi ndlela yo biha, ni ku twisisa ku .

Ndzi nga wu hundzula hi ku kopa vuswikoti lebyi lavekaka eka bindzu, ni ku tirhisa or tutorial ku antswisa vuswikoti.

Ku tiyisa leswaku u kota ku endla ntirho wo hungata lowu hundzukeke bindzu swin'we ni nkarhi wa wena wa ntirho ni siku ni siku. Swi lava planning, ku lawula nkarhi na ku tirhisa vutlhari.

I ku endla schedule ya siku na siku ra ku veka nkarhi lowu khomaka bindzu na nkarhi wa ntirho wa mina ni siku na siku. Ni ku tirhisa calender reminders kumbe apps ku landzelela nkarhi.

Munhu u fanele ku advertiser bindzu ra yena ra ka inthanete, laha a nga ri sungulaka ku ri advertise endzhaku ka TikTok, Facebook and WhatsApp. A va sendela ti-link leti va nga ti tirhisaka ku ya vona bindzu ra yena ka inthanete.

Tindlela leti tirhisiweke to xavisa swilo endliweke hi mavoko masiku lawa, i ti-social media platform. Ku nga va ku ri Facebook, or Instagram kumbeTtikTok. Ya.

Suzan a nga kuma ma-customer ya yena hi ku tirhisa ti-social media platform, a nga advertiser bindzu ra yena ka TikTok, Instagram, Facebook and Marketplace.

Tipulatifomo letinene to dyondzisa eka inthanete ta xichudeni i Meets, na WhatsApp and also Gmail, u nga yi tirhisa ku va na timithini.

Ti-website leti nga tirhisiwaka ku xavisa swifaniso leswi i Instagram, Facebook, TikTok, Facebook Marketplace and Instagram Shop. Naswona ndzi ehleketa miehleketo leyinene hikuva masiku lama a ma ha ri kona mabindzu yo xavisa swifaniso, naswona ma nga va yi ri kona kambe a ya talanga.

Nhlamulo u fanele ku navetisa bindzu ra yena eka TikTok ni Facebook hikuva hi hi laha ku nga na vantshwa vanyingi.

Ti-influencer ti tirhisana na ti-brand ku endla mali hi ndlela yo ya ku ti-brand va vulavurisana na ti-influencer leswaku va va advertise-ela swilo swo karhi leswaku va kota ku swi xavisa. And then loko ti-influencer va advertiser swilo leswiwa, then ti-brand ti va hakela.

And transparency ku tshembeka ni ku vula kahle, ku hlamusela hi production process ku fana na switirhisiwa leswi endliweke hi mavoko ni bindzu ra hi quality. Swilo swi fanele swi tikomba swi antswa, swi tirha kahle.

Swi endla leswaku ku va ni stadium na leti fambisanaka ni mitlangu ya matiko ya misava. Ku fana ni Johannesburg stadium and Cape Town stadium. Infrastructure leyi yi fanele yi khoma broadcast facilities na transport leswaku endla tournament ku olova.

Makhombo lawa vanhu va hlanganaka na wona eka mitlangu ya inthanete i ku kanganyisiwa hi ti nchumu ya mavun'wa vanhu vo biha va nga ti endla onge i vatlangi kambe va tirhisa ntirho wolowo ku kanganyisa van'wana ni ku xurhiwa hi magama yo biha.

E-e, ndzi nge pfumeli hikuva leswi tanihi mutswari it's my responsibility leswaku n'wana wa mina u hlayisekile laha a tikumaka a ri hi kona.

Magoza lawa ndzi nga wa tekaka leswaku vana va mina kumbe vana va hina va tshama va hlayisekile eka timhaka ta inthanete i ku va dyondzisa hi mhaka ya inthanete leswaku inthanete yi tirhisa ku yini ndzi va dyondzisa leswaku va fanele ku fambisa hi ndlela yini kumbe ku hanya na vanhu hi ndlela leyi ni fanele ku hlonipha vanhu ka inthanete ndzi n'wi dyondzisa na leswaku ku na vanhu vo karhi lava nghenaka ka inthanete hi ndlela yo ya khunguvanyisa vanhu.

n'wana u fanele ku endla mitlangu yin'wani yo fana na ku tlanga bolo ya milenge kumbe ku tlanga netball ku endlela leswaku a ta kota ku exercise a miri wa yena leswaku wu tshama u wu hlayisekile.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona naswona lexi endlaka leswi leswaku vakokwana va tala masiku lawa a va ha tshameli vana va vona va yisiwa eka tindhawu ta vadyuhari va hlayisiwa kona.

Endlelo leri a ya ha ri voni eka vana va masiku lawa hikuva vatswari va masiku lama a va dyondzisanga vana va vona masimu lawa ma nga na dyondzo evuton'wini bya.

Mitlangu yin'wana leyi lavakulu na lavatsongo a va yi tlanga a ku ri ntlangu ya bolo ya milenge laha lavakulu a va yima hi xikulu na lavatsongo va yima hi xitsongo.

Ina mitlangu yi pfuna vana hi ku vumba vunghana hikuva eswikolweni vana vo tala va va va vanghani hikwalaho ka hlangane eka mitlangu ti-sports xikombiso loko mina ndzo va ndzi karhi ndzi tlanga eka xipano xo karhi na munhu un'wani wo ka a ndzi n'wi tivi mara hi va hi karhi hi tlangela team yin'we leswi endla leswaku hi va vanghana.

Valandzeri lava endlaka challenge hi ndlela yo rhangisa swinene va ta hlayisiwa eka switori ka mina naswona lava three lava hlawuriweke va ta kuma eka akhawunti ya mina.

Vuhungasi lebyi vantshwa ni vana va nga tsakelaka ku byi endla i bya bolo ya milenge kumbe ku tikuma e park laha va tlangelaka vuntshwa bya vona laha ku nga endliwa e campaign .

Caster Semenya u fikile eka xiyimo lexi hikwalaho ka matimba ku tirha hi matimba ni ku tiyimisela eka vusthila bya yena bya athletics u ve ni muhlovo wo hlawuleka eka ku tsutsuma mimpfhuka yo hambanahambana ngopfungopfu eka eight meters laha a hlulaka tintangha ta yena hi ku tirhisa matimba ya miri ni vutshila byo tirhisa ndlela yo tsutsuma kahle.

Mina ni vanghana va mina leswi hi nga swi endlaka loko hi ri ka minkarhi yo wisa hi nga pfula xipano xa bolo ya milenge lexi hi nga ta hamba hi ya trainer ende loko hi ri ka tiholideyi ya compete ni vanhu va va n'wana.

Minhlangano yo vuyimeri bya vutomi ku fana ni vun'wini bya kereke mitlangu ya xiviri kumbe minhlangano yo ku pfuna vanhu lava nga ri ki na mhaka or volunteering ni minhlangano ya vona ni vutomi ku chayela tinsimu ku tswala ku penda ku chaya switirhisiwa swa .

Hi nkarhi lowu ndzi hlanganeke na vanhu lavantshwa hi ku tirhisa ntirho wa ntlawa wo tisa u titsakisa a ku ri ni nkarhi wa ku tlanga bolo ya milenge eka xiyenge xa vanhu lavatsongo va le ndhawini ya ka hina ndzi nghene tanihi xiphemu xa ntlawa lowu a wu vekiweke xikongomelo xo endla leswaku vanhu lavantshwa va kota ku tshama va ri ni ntirho wa kahle.

Ndzi nga endla mitlangu ya ntlangu ya ntlawa ti-sports day ku pfuna leswaku vantshwa ni vanhu lavakulu va tshama va ri ni rihanyo lerinene va kota ku tirha swin'we tanihi ntlawa naswona va tsaka hi ku hlula kumbe ku dyondza eka mitlangu yo hambanahambana ya bolo ya milenge na netball.

Hi ku hunguta nhlomulo ni ku karhala ku engetela ntsako ni ku rhandza vutomi ku aka vunghana ni vukorhokeri ni ku tlakusa ku tshemba ku xixima.

Ndzi tsakela mitirho ya mintlawa hikuva mitirho ya mintlawa ya laha ndzi hlanganaka na vanhu vo hambana laha hi kotaka ku endla vunghana byo karhi vutomi byi ya mahlweni.

Ndzi nga endla post leyi ndzi nga ta yi navetisa eka inthanete no yi faka e tikhefini ta le mugangeni wolowo ndzi va kombisa tindlela leti va faneleke ku ti endla loko va lava ku joyina e competition leyi.

Se leswi ni swi tsakelaka hi mintlawa swi cince hi ndlela leyi ndlela leyi ndzi hetaka weekend ha yona loko ndzi heta weekend ndzi va ndzi ri fit and ndzi va ndzi ri ready ku vuyela exikolweni hikuva ndzi va ndzi participat-ile in sports swi endla leswaku muzimba wa mina wu va wu va wu ri kahle and u va wu ri ready.